Dintho tsa lebollong ke tsa sephiri, mme tse etsahalang sephiring tsa lebollo ha di batle ho tsejwa. Mme batho lebollo ba tlo hana ho isa dithuto tsa bona tsa lebollong university-ing hobane tsohle tse ba rutwang tsona di fella mono lebollong. Mme le mangolo ha ba wa hloke hobane mangolo a bona ba bo ntatemoholo a bona, ba ba rutile hore lebollo le tsamaisa jwang? Mme lebollo le sebetsa jwang? Mme ha re ka isa lebollo di-university-ing mme ba , batho ba tla tseba tsohle tse etsang lebollong. Ele hore sesosa sa taba ke hore lebollo ho se ka tseba mang le mang hore ho etsahala eng? Ba etsa dintho jwang? Mme ba rutana jwang tsena tsa lebollo? Mme e keke ya sebetsa taba ya hore re ise lebollo university-ing le hore re ise batho ba mabollo tokomane tsa hore ba bollotse.

Mme batho ba tswang moelellong moo ba ka ithuta ka rona batho ba dikelello tse nepileng hore batho ba dikgutsana le bahlolohadi ba tshwaruwa jwang? Ebile ka mehla le matsatsi ha re ba bona tlamehile re ba fe ho honyenyana re nang le ona. Mme le bona ba kgone ho ja, mme le bona ba kgone ho phela, ba bone tse ntle tsa lefatshe. Mme batho ba eleng bahlolohadi le dikgutsana, ha nka ba fa lerato, ra ba fa ditlhoko tse ba shotang ka tsona. Le ha ho sena letho, ho honyenyane ho o tholang, o ba fe ho honyenyana. Mme ha hona le nako, o le bona, o qoqe le bona. Mme oba bontshe lerato le ba senang lona ba le hlokang ka hara pelo tsa bona.

Mme re ka se laole hore batho ba nahane jwang ebile ba nke taba tsa Modimo le badimo jwang? Mme ba kgonang ho rapela Modimo ba tla rapela Modimo, mme ba kgonang ho rapela Modimo le badimo, mme ba tla etsa jwalo ho ya ka mokgwa oo ba rutuweng teng ho tla ba hola. Mme e tsamaya ka e tsamaya le ka dithuto tsa ka tlung hore kgolo ya hao e hodimo le badimo kapa e ho Modimo feela na? Mme tse ding tsa dintho re ka se kgone hore re di rarollla hobane ke ntho ele horeng batho ba hotse ka yona mme ba tla dula ho yona. Mme ha ba rutuwe hore ba rate Modimo le badimo ba tla etsa jwalo. Mme ba sa rutwang mme ba rutuweng Modimo feela, mme ba tla rapela Modimo feela. Ho ya ka hore tshepo ya hao le tumelo ya hao e ho mang?

Mme ha o le motho wa mme, o re apere thapo. Ha wa tlameha ho tsamaya bosiu, ha wa tlameha ho sebetsa ka thata. Mme le ha o tsamaya seterateng, dipoleke tseo ka di tsamaya di nyenyana. Le ha o palama taxi, o se ke wa dula ka pela batho mme o dule setulong se moraorao. Mme ha o hlokahalletswe, o kentse thapo, o le motho wa mme. O dula kgwedi tse tsheletseng o ntse o tenne thapo o ila, o molekane wa hao kgwedi tse tsheletseng kaofela.

Ho ya ka setso sa rona sa Basotho kapa sefeng kapa sefeng. Bo rangwane, bo nkgono, bo ntatemoholo ba o rutile hore nama ya masapo e jowa ke bo ntate le banna, ka papa e tjhesang ka mora mosebetsi kapa ka mora mokete o tla etsahala. Mme masapo ao a jowa ke banna hobane nama e masapong, bo mme le bana ha ba kgone ho e fihlella. Jwale bo ntate ba kgona ho e fihlella ka hore ba e dulele fatshe mme ba e je ka papa e tjhesang, mme e tlaba monate ho ya ka ho fetisisa. Mme bo mme ba tla ja dijo tse bonolo, tse senang ho thathafalla le ho ke masapo ha a ba ja. Mme bo rangwane ba laetse jwalo, ene hape ke ntho e re holang ka yona setjhabeng sa Afrika Borwa.

Nako e ke la ipha yona e nyenyane ho netefatsa hore moetlo wa Sesotho o tsamaya jwang. Mara ho honyenyane hoo ke o thotseng ke hore moetlo wa Sesotho ha ho thata, mme e bonolo.

Mme ke ae rata mekete ya setso haholo mara ka maswabi moo ke dulang teng, haeyo mekete ya Basotho moo nka e tsamaya teng. Mme ke tla etsa dipatlisiso hore mekete ya teng e ho kae ke tla ya ho yona? Mara mme mona ke dulang teng haeyo.